Ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi ngabo one emini imizimba yabo esuke ingakakhathali kakhulu, bangabanga kuma-sports kusuka ngo-one kuya ku-two emini, leso sikhathi sizobanika isikhathi sokuthi baphumule ngaphambi kokuthi baqale benze imisebenzi yabo yasekhaya. Kanye nemisebenzi yasekhaya eyesikole eyenziwa ekhaya.

Yize benezizathu zabo zokuthi bangamufaki uNomalanga kodwa bekumele bamenze azizwe eyingxenye, okungenzeka ukuthi akakwazi ukudlala kodwa-ke kumele naye bamufake ukuze ezofunda akwazi, ezizwe futhi eyingxenye yabo angabandlululeki.

Sasidlala umdlalo wemathini kwakubakhona amathini amathathu kube ibhola elakhiwe ngoplastiki, leli bhola sasinqakisana lona kuba amathimu amabili ahlukene, mase lo ovusa amathini uyazama ukumshaya ngoba owelinye iqembu, umeke washawa ibhola iqembu labo seliyaphuma sekungena elinye iqembu futhi. Lo mdlalo wawusisiza ukuthi singagcini sihlele ezitradini kodwa isikhathi esiningi, sasisichitha ndawonye sidlala lo mdlalo futhi siwuthakazela sonke.

Ngidinga imali yokuqala ibhizinisi kuphinde kube inkundla yekuzoxhumana, ngoba uma sengiqalile umkhiqizo wami kuzomele nguwuveze ngoba abantu abawazi, izinkundla zokuxhumana zenza ukuthi ulwazi lisheshe lifike ebantwini abaningi ngesikhathi esisodwa. Ngaphandle kokuthi uze uhambe uyomaketha ngaphandle, koda konke ukwazi ukukwenza usekhaya noma usehhovisi ngayo ifoni.

Baningi abantu abakhuluphele ngokweqile noma abafisa ukuphila impilo engcono ukuze bangabi nezifo thizeni, njengoba washintsha wangena ku-inthanethi, ku-inthanethi kunabantu abaningi abayisebenzisayo and abanye bayanqena ukuthi bahambe baye emajimini. Uma bekuthola emafonini bekwazi ukukopisha akwenzayo bebuka efonini ikhona lokho okwenza ibhizinisi lakhe lakhula ngokushesha, ngoba nonqenayo ukuya ejimini kodwa uyakwazi ukuzivocavoca ekhaya.

Lifundisa ukusebenza ngokuzimisela nokuba nesineke, nokuthi wazi ukuthi uma uwumuntu awuhlezi ukuphumelela ngaso sonke isikhathi, kunesikhathi lapho oluza khona ulahlekelwa, futhi lifundisana ukusebenzisana ukusebenza njengeqembu, ngoba osuke uthembele kubantu onabo ekutheni iqembu lakho liwine.

Ifilimu engangiyibuka yayimnandi yize yayidabukisa kakhulu umuzwa angaba nawo ukudabuka, udabuka kakhulu ngizicabanga mina mekuthiwa ngisesimeni esifanayo njengabalingisi.

Ngingamkhumbuza ukuthi lokhu kuwumdlalo ave kuwumncintiswano lapho ekumele ejahe khona ukuthi kumele kube khona amuhlulayo, kodwa kumele anake ukuthi jabulile yini. Ngiphinde ngimfundise ukuthi ezikhathini eziningi akumele uvele utshengise ukwehluleka nje, kodwa kumele abe nesineke aphokophele phambili.

Yebo, zikhona njengama-video game, ama-video game akwazi ukuthokozela abadala nabancane kodwa-ke kuncane engikwaziyo ngingathanda ukufunda kabanzi ngawo ukuthi asebenza kanjani. Nokuthi imaphi amadivayisi okumele ubenawo ukuze ukwazi ukudlala ama-video game.

Ngicabanga ukuthi kumele bafake okuhlukahlukene nokusha futhi bakufake ngoba akubona bonke abantu abanamakhono afanayo, mhlampe kulokhu okusha okade engakwazi ukukwenza kulokhu okunye okudala okujwayelekile, angagcina usezibona naye ukuthi unekhono kulokhu okusha okuzobe kufakiwe.

Esikhathini samanje impilo iyabiza kakhulu abantu abaningi basuke besebenza bezama imali, bagcina bangasasitholi isikhathi sokuthi bazijabulise noma isikhathi zokuzilibazisa, kodwa basuke besebenza ngaso sonke isikhathi.

Ukuthi baseke abafundi ngokulinganayo kungabi khona umfundi osezosekwa kakhulu kunomunye, koda abavame ukuthi baphathe abafundi ngendlela efanayo. Okungathi umuntu onekhono athathe abuyisele emuva ngoba nakhu kukhona oyintandokazi koda abenze izinto ngendlela okuyiyona neneqiniso.

Ngazizwa nginokuthula futhi ngijabule ngisendaweni enginamsindo wasemadolobheni ngizwa umsindo wezemvelo, izinyoni kanye nezinye izilwane zasendle. Ingqondo yayiphumulile ngingacabangi lutho olunye, koda umqondo wami unokuthula.

Ngingavula ipheji lapho ngifundisa khona abantu ukuthi abangavumi ukucindezeleka koda bazame nokwakha isikhathi sokuthi benze izinto zokuzilibazisa. Bangabe sebegxila entweni eyodwa engagcina ibenze bagule engqondweni, kodwa bakwazi nokuthi bazitholele isikhathi sabo sokuthi baphumule.